Mhlobo, ndiyaqonda mawusithi ezi pilisi ziyakutyebisa, kodwa mhlobo ziyakuphilisa kwelinye ixa. Kuzawumana sifumane indlela yokuba sijonge oku kutyeba, sisebenzane nako oku kutyeba ngendlela otya ngayo. Zinintsi iinto esingazenza uba sikuncede uba ungatyebi.

Sana lwam, ndiyakuqonda ukuba uneentloni. Yho, mtshana, iintloni soze zikusebenzele, soze zikuncede, akuncedi uba ube neentloni. Bonke aba 'ntwana aba abafolela oku kutya bafana nawe, baphuma emakhayeni afana nawakho sana lwam. Kumele utye, usesikolweni kumele ufunde, kumele uqine, kumele ube namandla. Uzawufunda njani ulambile sana lwam? Iintloni soze zikuncede. Thatha ezo ntloni uziphose phaa, ufane nabanye abantwana ufole, ufumane ukutya uzokhona ukufunda.

Sisi, umama uzawufumana uncedo phaa kwikhaya labantu abadala, ngokuba sobabini sinamasapho esiwajongileyo. Umama uzawuba nabantu abazawuhlala naye, umama uzawuba noogqirha neentanga zakhe, uzawufumana abantu abanexesha lokumjonga elo mna nawe esingenalo. Umama uzawuthi apho ke sekangcono uzawubuya apha ekhaya. Ikhaya lakhe liyawuhlala lilikhaya lakhe sisi, kodwa apha sicinga ngomama uba afumane uncedo.

Eyi kuzawuthi uma ndifika ke apho ndibona lomgca, yho hayi. If akhona ama-pamphlets endingawafunda okanye ndiwajonge, ndingafunda wona. Okanye ndingaya kwenye i-department, loo department maybe eyaboo-chronic, eyama-bloods, iintonyana ezinjalo, nditshekishe ezinye izinto, Masithi okanye ndiyotshekisha ukuba ndirayithi kwezinye izinto.

Ukuxhatshazwa ngukuxhatshazwa, ukuxhatshazwa asinto evumelekileyo leyo, ukuxhatshazwa asinto entle. Uba umalume, uba ngubani, asinto njee evumelekileyo. Umhlobo wam uzawumele aye emapoliseni, ayikho enye indlela. Umalume kaloku uba ayenze le nto ayenzayo. Umhlobo uzawumela athethe nosapho ayichaze le ngxaki abaxelele ukuba umalume no uyamxhaphaza and if akayeki kuyiwe emapoliseni

Ewe, kuhlukile, ezilalini abantu kumele bahambe okanye baye ezidolophini bayosabela. Ngelinye ixa ke bayeza bona abantu bazonceda apha ezilalini, kodwa akufani, nyani nyani akufani nasezidolophini.

Mama, ndiyasiqonda isicelo sakho. Yinto entle ukuba ufune ukuba nabanye abantu, ndiyakuqonda ukuba unesithu, kuthezi. Zinintsi ezinye iindlela esingakunceda ngazo. Bakhona abantu ohlala nabo apha elalini esingabacela ukuba bazokujonga, bakuncede. Kodwa njengoba uchazile ukuba unesithukuthezi ndiza kunceda mama and ndizawuza apho ndizokubona uma ndinalo ixesha.